Mina hi vumina ndzi rhandza mitlangu ya inthanete ngopfu. Hikuva a ndzi fanelanga ku ndzi ti tivisa ngopfu eka vanhu, naswona a ndzi rhandzi ku va emahlweni ka vanhu kumbe eku va eka vanhu vo talanyana kumbe vo hlayanyana. Se eka inthanete ndzi tshama ndzexe, ekamareni ya mina, ndzi tlanga. Naswona ndzi kule ndzi tshama ndzi ri ndzexe ngopfu. So ndzi toloverile ku ndzi tshama ndzexe. Mitlangu ya le handle yi na nkoka, kambe mina ndzi tsakela ya inthanete hikuva a ndzi fanelanga ku ndzi tirhisa matimba ya mina ngopfu eka yona.

Ti hlayile nyana ti-platform leti ti tirhisiwaka ku hlalela sports ku na South Africa leyi u kotaka ku loko ku ri ku tlangeni ka bola kumbe rugby wa swi kota ku u pfula u hlalela kona ivi ku tlhela ku va na Showmax na yona wa hlalela ka yona kambe leyi tivekaka ngopfu yi nga khoma i Super Sports yona van'wana va na ti-app va na app ya kona van'wana va stream-a Super Sports hi laha u kotaka ku u nghena u hlalela kona van'wana va tirhisa YouTube na yona wa swi kota ku u hlalela kona ivi ku na FM ho yingisela.

Xo sungula lexi nga xi endlaka ku antswisa swikili swa wena i ku u fanele u endla vulavisisi u dyondza u dyondzisisa hi wona ntlangu wolowo u ta veke wu tlanga kumbe mphikizano wolowo wa inthanete i dyondza i kume u kumeka kwihi u nga langutisa eka google kumbe u vutisela vanhu va ta ku byela kumbe va ku tivisa ku hi kwihi na yini na yini leswi u nga swi endlaka ku antswisa swikili swa wena naswona u fanele ku i landzela ku nga ku follow-a vanhu lava va nga na vutivi ngopfu hi swikili leswi sweswo swi ta ku pfuna swinene.

Ina yi nga swi kota ku yi va ntlangu lowukulu yi tiveka tindhawu hinkwato leswi vona va faneleke ku va swi endla i ku va tiyisisa ku ntlangu wa vona va wu tlanga kahle naswona va fanele ku va tivisa vanhu vo tala na ti-investors to tala xin'wana lexi va faneke ku va xi endla i ku va fanele ku va wu faka eka inthanete eka ti-platform leti va tivaka ku vanhu vo tala va ti hlalela na ka tindhawu leti va bejaka vanhu lava vo humesa mali va vula ku i yini xi nga ta winaka va fanele ku va yi veka eka tindhawu to fana na teto ku yi ta tiveka.

sungula lexi ndzi nga xi endlaka i ku ndzi langutisa ku i vo mani lava va nga boxa e mahungu lawa ya mavunwa loko ni heta ni lava vundzavisisi hi ku ndzi ze ndzi kumeka eku hahliweni hi mavunwa hikwalaho ka yini ndzi va endle yini vanhu lava naswona va swi kotise ku yini ku va ndzi hoxa endzeni ka mavunwa ya vona ivi loko ndza ha lava vulavisisi ndzi kombela lava va ku va ndzi tshemba na lava ndzi tshamaka na vona ku va ndzi pfuna ivi ndzi lava wa ntiyiso munhu kumbe podcast leyi ya ntiyiso swihaxamahungu leswi swi nga swi pfumalaka mbuyamelo tlhelo rin'we ndzi ya kona ndzi ya basisa vito ra mina.

Sungula va fanele ku valava private investigator vun'we wa vona va nga tivisi vanhu hinkwavo kumbe ti-investors kumbe mani loko ku ri coach yi fanele ku yi lava private investigator ivi yi tivisa lavan'wani leswaku va fanele ku va ti lavela vu ndzavisisi yi endla onge yi na vona va lava vu ndzavisisi va ri voxe ivi loko va heta va tirha ngopfu hi matimba eka ntlangu wa vona ku va vuyela ematimbeni hi ku loko wo heta nkarhi wo leha va lava ku kombisa ku vona vo biwa hi rhanga ro hisa nyama a va yi dyangi vo soriwa ntsena sweswo swi ta endla ku va wa hala ko tlanga ntlangu wa vona.

Swi tele leswi swi ta ka na mitlangu leyi yo tlanga eka internet van'wana va endla mitlangu leyi hi ku va lava eku yiva vanhu va nga vula leswaku u fanele ku loko u lava ku tlanga ntlangu lowu u veka mavito ya wena hinkwawo na ti-ID number ta wena hinkwato ivi va teka ID number ya wena va ya pfula swikweleti kumbe va yiva a ID number ya wena va ya endlisela munhu u mun'wana sweswo swi nga ta swi swi nga ta na swilo swo tala swinene evuton'wini bya wena xin'wana i ku va mi nga tlanga hi ku famba ka mi nga nkarhi va kombela ku hlangana na wena ivi va ku teka va ku yiva va ku yisa ematikweni man'wana lawa wena wo ka u nga ma tivi hikuva va ta va va ri na xifaniso xa wena mavito ya wena na laha u tshamaka kona.

Mina tanihi mutswari ndzi nge pfumeli ku n'wana wa mina a ya a ya tihlanganisa na vatlangi lava hi ku minkarhi yin'wana i ta kuma ku a hi vanhu va la Afrika-Dzonga kambe i vanhu va matikomambe ku nga va Japan, England kumbe United States se sweswo swi vula ku n'wana wa mina u ta fanele ku a huma laha Afrika-Dzonga ku ya tihlanganisa na vanhu lava sweswo swi na khombo hi ku swi nga endleka ku a nga ha vuyi va teka n'wana wa mina va tshama na yena kwahala va n'wi tirhisa ku vava swin'wana i ku va nga n'wi yiva va n'wi tsema swirho va swi xavisa se swi na vukhombo swinene ku n'wana a nga ya ya hlangana na vanhu lava vo ka a nga va tivi a nga se tshama a hlangana na vona.

Xo sungula i ku ndzi fanele ndzi lava kumbe ndzi lava vutivi byo tala hi ntlangu lowu va nga ta wu tlangakaka eka internet kumbe ti-website leti yena alavaka ku a ti nghenela hi ku minkarhi yin'wana u ta kuma ku va kona vanhu lava va vulaka ku ti-website leti kumbe mitlangu leyi a yi kahle yena a ya emahlweni se ndzi nga lava ku swi pfuna hi yini ndzi nga tiyisisa leswaku mitlangu leyi a yi tlangaka yi ta kurisa miehleketo ya yena ku fana na ti-word puzzles mitlangu leyo yi kahle swinene ku yi kurisa miehleketo ya yena naswona a ndzi nge pfumeli ku a kuma ntlangu wihi na wihi a wu nghenela hi fanele ku hi va na vutivi byo enta.

Mitlangu leyi ya inthanete yi kahle kambe naswona a yi kahle hikuva ya swi kota ku yi pfula e miehleketo ya wena kambe naswona ku munhu a huma ehandle a tlanga a beriwa hi moya a dyondza swo tala hi ku tivonela hi yexe swo fana no a tiva e mavito ya minsinya kumbe a vona minsinya yo hambanahambana sweswo swi tlhontlha miehleketo ya yena ku a va na swivutiso no lava ku tiva hi swa misava leswi swi nga vumbiwa hi Xikwembu naswona loko u huma ehandle i tlanga na vana van'wana miri wa wena wu tshama wu ri kahle swinene mbilu yi ba kahle naswona swi ku pfuna ku na mundzuku loko u lava ku pfuniwa u ve u tiva ku munhu u n'wi sungurisa ku yini ku burisana na yena.